Idatha libiza imali ephezulu khulu, begodu idatha lamalanga la, alisahlali liphela msinyana.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana, abanye emisebenzini yabo basebenza ngalo, begodu liqakathekile ebantwini. Abanye abafundi bafunda ngalo, njengabafundi abasemanyuvesi libuye liqakatheke ngombana abantu banjena sebaqala iindaba, ubujamo bezulu, kanye babukele namavidiyo wokuzithabisa ngokusebenzisa idatha.

Okuqeda idatha khulu phakathi kokuthumelana imilayezo nokubukela amavidiyo. Kubukela amavidiyo ngombana, iinthombe kanye namavidiyo zisebenzisa idatha elinengi, umzekelo, lokha nawubukela amavidiyo, for i-iri linye ividiyo ingathatha five hundred MB, kanti lokha nanithumelana umlayezo nge-iri linye, ukuthumelana imilayezo kungathatha ten MB.

Ungabulunga idatha, ukuze lingapheli msinyana, lokha nawulicimako nawungalisebenzisiko, begodu lokha nawenza, i-alarm ekufunjathwako wakho bonyana likutjele nasele usebenzise idatha elinengi khulu.

Lokha umuntu nakaphelelwe yidatha kuba budisi bonyana angathumela omunye umuntu umlayezo, nofana angene ku-inthanethi, begodu kuba budisi kunalaba abasebenzisa ufunjathwako ukungena kuma-online banking.

Abantu idatha balithenga ngokuthenga i-airtime esitolo, nofana bathenge lona uqobo esitolo. Kanti abanye basebenzisa ufunjathwako balithenga idatha nge-online banking.

Idatha ngeSewula Afrika, liya ngokobana usebenzisa yiphi i-network, kodwana kanengi idatha elingange-one thousand nofana ikulungwana gigabyte lingathengwa ngamaranda amatjhumi amathathu nane.

Ngicabanga bonyana idatha kumele litjhipe, mhlambe lingathoma kumaranda amahlanu, ngombana abentwana besikolo abasebenzi, begodu badosa nzima.

Imihlobo emibili yedatha, yi-mobile data, yi-data lefowunini kanye ne-Wi-Fi data.

kubudisi khulu lokha nawunganalo idatha, kodwana ungakghona ukuthumelana nomuntu umlayezo wokusebenzisa i-SMS. Ungafunda iincwadi bonyana ungaphathwa sizungu, begodu imivumo ungayilalela emrhatjhweni nofana kumabonwakude.

Idatha ngeSewula Afrika, libiza khulu ngombana abaphathi bama-network bayaphalisana, begodu umnotho weSewula Afrika sewuyawa, yingakho idatha libiza kangaka.

Mina idatha ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo, begodu ngilonga ngokulicima lokha nangingalisebenzisiko. Ngilisebenzisa ukuthumelana imilayezo, ukuhlola ubujamo bezulu, nokungena ku-inthanethi ngenze umsebenzi wesikolo.

Ngicabanga bonyana ikhamphani enedatha elibiza nconywana yi-Telkom, ngombana uyakghona ukuthola idatha eliyi-one thousand gig, nge-five randa ngelanga.

Okudla idatha khulu, phakathi kweenkundla zokuthintana nokudlala umvumo ku-inthanethi, kudlala umvumo ku-inthanethi, ngombana lokha nawulalela umvumo, kungena imivumo eminengi, begodu imivumo idosa idatha elinengi. Iinkundla zokuthintana, ubukela amavidiyo nokuthumelana imilayezo, lokho godu akudli idatha elinengi.

Iye idatha liba nconywana nawulithenga ngobunengi, ngombana nawuthenga kancani-kancani imali le oyisebenzisako ekuthengeni idatha yinengi khulu ukudlula lokha nawuthenga idatha ngobunengi.

Idatha lingathengwa ngokuthi uye esitolo uyokuthenga i-airtime, ukuze uzokuthenga idatha nawusebenzisa ufunjathwako wakho, nofana ungalithenga idatha qobo esitolo. Abanye bathenga idatha ngokusebenzisa i-Online banking kumafunjathwako wabo.

Kuya ngokuthi uthenge idatha elihlala kangangani, abanye bathenga idatha lelanga, liyaphela ngo-twelve ebusuku. Abanye bathenga idatha leveke, nalo liyokuphela ekupheleni kweveke ngo-twelve ebusuku. Yeke kuya ngokobana uthenge idatha elihlala amalanga angangani, uthengi idatha lemalini nokuthi uthenge idatha elingangani, ngombana kuyenzeka bonyana uthenge idatha leveke, kodwana ulisebenzise liphele, iveke ingakapheli.

Awa awunamala, idatha lakafunjathwako liphela msinyana, kodwana lokha nawusebenzisa i-router yangendlini, i-router iyahluka kune-router ekubekela bonyana usebenzise idatha elingangani, begodu kube nenye i-router engakubekeli imibandela bonyana usebenzise idatha engangani. Yeke kufanele ubhadele qobe lilanga, nangabe i-router oyisebenzisako ayikubekeli imibandela yokuthi usebenzise idatha elingangani.

Umukghwa lo, ufanele uqedwe ngokobana abantu bakhulume namakhamphani. Bafake iinlilo zabo kumakhamphani, bonyana idatha alingabekelwa bonyana liphela ngemva kwesikhathi esingangani, ngombana esikhathini esinengi, isikhathi siphela ngaphambi kobana idatha liphele.

Ungawulisa umukghwa lo, ngokobana uzikhuze wena, begodu uvale ukuthengwa kwedatha ngokusebenzisa ufunjathwako. Okhunye ongakwenza kukobana u-connecte ku-Wi-Fi nangabe unayo, bewuzilimithele isikhathi sokusebenzisa idatha.

Iye, amafilimu weSewula Afrika kanengi ayathandwa ngaphetjheya elinye engilaziko libizwa bonyana yi-Tsotsi.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngalokha nakunabantu abamtshwenyako nofana nakaqalana nesimo esibudisi begodu akwazi ukuphuma kibo.

Ngombana basuke umlingisi abalimngisako ubafanela begodu abanye abantu abakghoni ukuhlukanisa phakathi kokuthi umuntu bekalingisa nalokha nakangalingisiko.

Iye, zona iye wona amafilimi ayaba nomthelela ebulelesini ngombana babonisa bonyana ubulelesi bona babenze njani bebaphumelela njani ngabo.

Kuyabadima lokho abantu abanganawo i-internet ngombana ama-internet ngombana kumabonwakude ama-filimi lawo akafakwa kusesenesikhathi afakwa lokha sele aziwa babantu boke.

Mina ngithanda ukubukela amafilimi ku-internet ngombana amafilimu amanengi aku-internet mafilimu aqeda ukuphuma begodu lawa adlala kumabonwakude mafilimu esekade siwazi ebekade adlala kade.

Indlela yokubukela amafilimi engabizi kangako. Kukobana ubukele amafilimu ngedatha ingasi bona ubhadele.

Ifilimi engekhe ngalilibala yifilimi elibizwa bonyana yi- Unseen ngombana bengingacabangi bona ikutani ingenza into ebeyiyinza.

Ngiwathandela bonyana ayalibazisa begodu aqeda isizungu.

Mina ngithanda amafilimu anokudubulana begodu amafilimu athusako.

Awa, akasabukelwa khulu ngombana amafilimu adlala umabonwakude mafilimu wakade begodu ngobunengi wawo bayawazi.

Ukuyidlula yoke ephasini zombelele mdlalo webholo erarhwako. Abantu bayayithanda ngombana koke woke amazwe ayayidlala.

Zemidlalo ziyathandwa ngombana abantu abanengi basuke kunabantu ababathandako abadlala ibholo nofana imidlalo. Kanti begodu basuke kuneenqhema ebazithandako.

Awa, ngombana ukuya ngekundleni kumnandi ukudlula lokha nawuqale umdlalo kumaliledinini.

Ngithanda ukubukela umdlalo othileko etatawini ngombana etatawini kunabantu abanengi begodu kuyavunywa awubulawa sizungu begodu nomgandelelo ngokwengqondo uyaphela.

Ngikhetha ukufumana ilwazi lemidlalo ku-internet ngombana kulula begodu umaliledinini uyinto engihlala ngiyiphethe.

Into engabuyisela abantu nofana abalandeli bemidlalo ematatawini kulokha nakudlala iinqhema zabo nofana kudlala iinqhema ezikulu begodu begodu baphisana nangokudla kwamahala.

Izokuqedela idatha ngombana amavidiyo athatha adla idatha elinengi.

Kuyabakghabhudlha ngombana ku-internet angekhe nawubukela noke. Yeke ukubukela kumabonwakude lokho kwenza bona nikwazi ukubukela into yinye noke ngendlini.

Imali bayenza ngenye imali yamabhukhi nofana umthamo wamabhukho abanengi. Benza ngamakhomitjhini neemali zokuphatha, benza imali ngokudlala njalo begodu benza imali ngokusebenzisa i-nternet nofana imiphumela yokungalingani kwemali.

Awa, eSewula Afrika amalimi akakanikelwa amalungelo afana kumabonwakude ngombana akusikanengi uzwe abalanduli bakhuluma isikhethu.

Iye, ngiyakwenza kodwana ilimi lesikhethu esikhathini esinengi lisuke lingekho.

Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngombana idatha libiza imali ephezulu khulu ukuqathaniswa namanye amazwe, ngombana iindleko zokwakha nokugcina kwe-network iindleko

Idatha liqakatheke khulu, ngombana uyakghona ukubona ku-inthanethi, ukungena ku-inthanethi nawunedatha ubone bonyana kwenzakalani ephasini zombelele.

Okuceda idatha khulu kubukela amavidiyo, ngombana amavidiyo kanye neengoma kudosa idatha elinengi, kanti lokha nawuthumela umlayezo akudosi idatha elinengi.

Umuntu angabulunga idatha lakhe bonyana lingapheli msinyana, lokha nakavala idatha lakhe makangalisebenzisiko begodu lokha makangangeni, nakangabukeli amavidiyo nofana alalele iingoma ku-inthanethi, kunalokho azidawunlowude bese azidlale efowuninakhe.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha, akasakwazi bona athumele nofana athole imilayezo wedatha, ama-voice note, ama-emails, iinthombe kanye namavidiyo ngekhe akwazi ukuthi athunyelwe nofana ukuwamukela. Begodu ukwehla kokusebenzisa kwezinye iinhlelo iinhlelo ezifana ne-GPS nofana iinhlelo ezihlela imali, ukuhlela amakhasi we-web nofana uku-booker amathikithi ngekhe asakghona ukuwenza, ngombana ngaphandle kwe-inthanethi.

Abantu bangathenga idatha, ngokobana bathenge i-airtime bafake i-airtime kufunjathwako wabo, bese bathenge idatha nge-airtime ekufunjathwako nofana bathenge idatha ngama-app wefunjathwako.

ESewula Afrikha, idatha lihluka ngama-network wakhona begodu kuyahluka nangokuthi, idatha olithengako lelo ngelenyanga nofana ngeleveke namkha ngelelanga na.

Idatha kufanele libize ngaphasi kwamatjhumi amahlanu, ngombana abentwana besikolo abanamali begodu idatha balithenga ngemali abayikhera ngayo.

Imihlobo emibili yedatha, yidatha kafunjathwako ne-Wi-Fi.

Sikghona ngokuthi silalele iindaba emrhatjhweni nofana sizibukele kumabonwakude begodu namavidiyo siwabone kumabonwakude, nokufunda amaphepha njalonjalo.

ESewula Afrikha, idatha libiza khulu, ngombana kufaka iindleko zokwakhiwa kwe-inthanethi begodu negezi ngeSewula Afrikha, seyiyadura.

Mina ngonga idatha ngokuthi ngingabukeli amavidiyo begodu ngilivale lokha nangingalisebenzisiko. Nokobana ngithenge idatha lenyanga.

Ngicabanga bonyana ikhamphani enedatha elibiza nconywana yikhamphani ye-Telkom, ngombana uyakghona ukuthola idatha eliziinkulungwana nge-one randa.

Okudla idatha khulu phakathi kweenkundla zokuthintana nokudlala umvumo ku-inthanethi, ngicabanga bonyana ziinkundla zokuthintana ngombana lokha nawungena ku-TikTok ubukela amavidiyo, kudla idatha khulu kunokobana udlale imvumo ku-YouTube nofana ku-Spotify.

Idatha liba nconywana ukubiza nawulithenga ngobunengi, ngombana liyongeka begodu lokha nawulithenga kancanikancani, imali yakhona nawungayihlanganisa bewungathenga idatha ngobunengi.

Idatha lithengwa nge-airtime nofana nge-app kufunjathwako.

Kuya ngokobana idatha lelo ngelesikhathi esingangani begodu amadatha ayahluka kunedatha lelanga, kunedatha leveke, kunedatha lenyanga.

Awa awuleyi amala, idatha lakafunjathwako liphela msinya kuneye-router yangendlini.

Kungacedwa ngokobana ubekelwe isikhathi bona ngelanga usebenzisa idatha elingangani, ukuze idatha lizokuhlala amalangana.